Morabaraba bana ba ka ke e nngwe ya dintho tse leng hore di o ruta bohlale le ho nahana. Ke ka hoo ke reng tsatsing le, tlohong re bapale morabaraba le tle le ithute.

Ee, mokwetlisi wa ka a ka bua ka nna e le ruri hobane ke motho eo e leng hore nna le yena re ne re utlwana haholo. Haholo jwang ha ho tluwa ho tsena tsa dipapadi.

Ho lema e ntse le e meng ya mekgwa ya ho ikwetlisa. Empa boikwetliso bo tiileng ba nnete, ke ha o le di-ground-ong o gym-a, o matha, o nwa le metsi.

Ho spin-a dikoloi ke e nngwe ya papadi e leng hore setjhaba se a e rata mona Afrika Borwa. Mme ebile kea dumela ha ekaba e nngwe ya dipapadi tse molaong. Ke yona e tla thusa le ho nyolla moruo wa naha ya rona ya Afrika Borwa.

Ee, ke nnete. Ho ikwetlisa ka dinako tsohle ho tlisa hlompho bophelong le boitshepo. Haholo jwang ha o bapala dipapadi, di o tlosa dinthong tse ngata. Tse ka tshwanang le ho tsuba ha dithethefatsi le ho utswa. Eo tlosa diseterateng moo e leng hore o bolokehile ha o le dipapading, kapa boikwetlisong.

Ke tlo tshwanela ke ye lefapheng la tsa sports and Art. Ke ba tsebise ka moo lekeisheneng la rona ho ratwang dipapadi ka teng, empa boholo ba dintho tse sebediswang for dipapadi kapa yona boikwetliso ha re na tsona. Ka kopo, ka tswetswe. Re ne re kopa hore le rona mona hae re ke re be le tsona hore bana ba tlohe seterateng.

Hobane dipapadi tsa basadi di na le melao le melawana e mengata. Haholo jwang ho tshireletseng mmele ya bona.

Re tshwanela re meme lefapha la art and culture, kapa sports hore di tsebise setjhaba ka bohlokwa ba ho ikwetlisa, le bohlokwa ba ho ba le dipapadi kapa tsona di-club ka hare ho metse ya rona. Ke moo re tshwanelang re le lekeishene, kapa re le motse. Re nke bohato teng hore re bone hore re ba le sona jwang sehlopha seo se tla thusa bana hore ba kgone hore ka dinako tsohle ba dule ba le moo. Ba ithuta dintho tse ngata tsa dipapadi tse fapafapaneng.

A ke re eteleng mahaeng moo bo mme ba neng ba dula teng le lo bona ka mokgo ho bulehileng ka teng. Moo teng tlhaho e leng kgolo ka teng, le tla bona dintho tse ngata tse fapafapaneng tsa tlhaho. Moo teng ebile le tla ithuta ka tsona haholonyane hore le tle le tsebe ho hola le tseba tlhaho.

Ha ho bolele hore ha o sa kenela tlhodisano lemong sena o ka se kene le lemong se tlang. O tlameha hore o ikwetlise ka thata, o bapale hantle hore lemong se tlang o kgone ho kenela tlhodisano. Ha se mara, ha se ho fela.

Talente ke mpho e tswang ho Modimo. Jwalo ka setjhaba re tshwanela hore mehla le matsatsi re tshehetse dihlopha tsa basadi ho tshwana le tsa banna. Ka hobane mehla le matsatsi ba hloka tshehetso ya rona hore ha ba bapala ba be le morolo wa hore setjhaba se ba tsheheditse ka dinako tsohle. Mme le bona ba bone bohlokwa ba seo ba se etsang.

Ha o le sebapadi, dikamano tsa hao le setjhaba di ba ngata haholo. Mme seo se fetola tsela eo o etsang dintho ka teng letsatsi le letsatsi. Ha o sa tla etsa dintho jwalo ka mehleng hobane o na le hlompho e kgolo ho tswa setjhabeng.

Mehla le matsatsi eletsa ngwana ka boikwetliso. Ruta ngwana ka tlung ka tsa dipapadi le bohlokwa ba tsona haholo jwang le televisheneng. Mo rute hore a dula a lebeletse dipapadi tse hlahang televisheneng, ke teng moo ma tlaba le kgahleho ya hore a ka tswa a lo bapala le bana ba bang tseo tsa dipapadi tsa di bonang televisheneng.

Ke rata game ya word e leng hore o fuwa mafoko mme ka morao o etsa mantswe ka mafoko ao. Ebe e nngwe eo ke e ratang haholo ke papadi ya ho kganna truck-a, ebe ke kganna truck-a ke ntse ke isa di-delivery.

Ha e le moo o sa batle ikwetlisa bonngweng ba hao. Mehla le matsatsi ha ke tjhaisa a ke re ye ground-eng hle! Re ke re lo exercise, kapa hona ho phuthulla mmele. Re tla nne re etse jwalo mehla le matsatsi ho fihlela o bo tlwaela. O so kgona ho ya o le mong.